Ha o le motswadi, o leka ka hohle hore dijo tsa ngwana di be le moroho le ha e le o le mong. Le hore di be le dikotla e le nngwe kapa tse pedi le ha e se kaofela. Hoba moruo wa naha kannete wa re sokodisa ho tluwa thekong ya dijo.

Ha basebeletsi ba setjhaba ba ka tlohella ho sebedisa dikoloi, mehala ya mmuso ho kwala mabaka a bona, ditshebeletso di ka fihla hantle ka nako bathong.

Tlhekefetso ya basadi ka bong e bakwa ke ho se itsebe ha banna, ho se itshepe ha banna.

Tswekere, kankere le yona HIV and AIDS, ke mahloko a hlaselang masole a mmele mme a etsa hore o kule ho feta.

Hangata ke e ke utlwe ditokelo tsa batho di hlaloswa mabakeng a tshwanang le a bophelo feela. Empa e seng ka nako tsohle.

Ke hore ha ba hlokomeleha hantle hohang. Moo ba dulang ho nkga moroto, ebile ba hlekefetswa ka mantswe, ba bolaiswa le yona tlala.

Ke mela e metelele haholo, ho nkga madi le ka phapusing eo ho dutsweng ka yona mme manese a feta feela e ka ha bone letho.

Ke tla leka ho mo lemohisa kotsi eo a ipakelang yona e ka isang lefung. Ha a sa mamele tjhe ha ho se nka se etsang hobane ke bophelo ba hae.

Tjhe, yona e ne re tshwere hampe haholo hobane re lelapa le ratang ho tswa, re lo intsha re phomola pakeng. Empa ho no ho kwetswe hohle re sa kgone ho ya kae kapa kae re tlameha ho dula re shebane ka mahlong.

Ho tla ya ka boemo ba ka nakong eo hore na ke bofe. Haeba ke hlile ke na le tjhelete kannete, nka ikela ngakeng moo ke sa lo dulang nako e telele, empa haeba ke sena letho kannete, nka ikela sepetlele mo ke tla fumanang thuso le ha e le kamora nako e telele empa thuso yona ke tla be ke e fumane.

Ho tla tswa ka boemo boo ke iphumanang ka bona ka nako eo. Haeba kannete pokotho ya ka e eme hantle, nka ikela ngakeng ka fumana thuso ya kapele. Empa haebe ha manyanenyana a fokola kannete ke tla ikela clinic-ing le ha ke dutse sebaka, empa thuso yona ke ntse ke tlo e fumana.

Ditjhelete tsa mmuso le dithuso tsa batho ba sa itekanelang di ngata haholo. Mme le mesebetsi e rotlwetsa hore batho ba sa itekanelang ba apply-e. Mme ke ho susumetsa hore feela bophelo bo tswele pele le ha maemo a sa dumele.

Nna hake so bone motho ya tswang clinic-ing a na le boitshepo bo phahameng. Batho ba sebetsang clinic-ing ba dula ba nyahamisa batho ka nako tsohle. Jwale ha o le motho ya tepelletseng, ke dumella hore o tlo tswa o ntso le jwalo kannete ka hara sepetlele.

Ba hloka ho rotlwetswa hore ba ipulele di-clinic tsa bona tsa dithuso, ba sebedise mangolo a bona ho bula di-clinic metseng le metsaneng.

Ho tswa ka hore na o fumana kotsi e le ya mofuta ofeng, hore na o kgone ho ro thusa kapa tjhe.

Ke tata ke dipeisi tse tswang lesea ka hanong, tse etsang hore a se ka thabela ho ja le ho nwa hohang.

Matsoho ke setho sa mmele seo re se sebedisang ho tshwara hohle. Moo ho nepahetseng le moo ho fosahetseng, mme ke ona a tshwarang dikokwanahloko ho feta. Jwale ho bohlokwa haholo ho hlapa matsoho pele o ja kapa pele o etsa eng kapa eng.

Ho se nwe meriana hantle ho tlo etsa hore masole a hao a mmele a theohe haholo. Mme mmele wa hao o tlo hloleha ho lwantsha dikokwanahloko le mahloko mmeleng. Mme ho bohlokwa hore o nwe meriana ya hao ka mehla.

Ke mananeho a pele ho pelehi hore o itshwara jwang. Le mananeo a hlalosang hore kamora pelehi o itshwara jwang. Mananeho a rutang hore mme o tlameha ho nyantsha lesea jwang le ho le hlapisa jwang, jwalo jwalo.

Tjhe, ha ke tsebe letho nna ka mananeho a e ntsweng bakeng seo.

Batswadi ba kenyetse bana dijo ka mekotleng le metsi, le hore ba tlohele ho ba fa tjhelete e etsang ba ye moo ho lo reka dintho tse kotsi tse ba bolayang kapa ba je dijo tsena tsa ba di phehelwang hona sekolong mona.

Ba tlameha ho ikemela ho tseba ditokelo tsa bona tsa botho, hore ba se ke ba hapeletswa ho etsa eng kapa eng seo ba sa batleng ho se etsa mmeleng wa bona ha ba fihla clinic-ing.

Ke ile ka hlaba nku ho thibela hore nthwena e se ka fetela ho nna le meloko e tlang.

Eya motseng oo ke dulang ho ona lehae la maqheku le haufinyana haholo.

Nka kgetha lekgala hobane lona ke tlhao ha le na di-chemical tse tla sitisa eng kapa eng mmeleng wa ka.

Ho ya ka nna matsholo a ho susumetsa banna hore ba etele dingaka ha a mangata jwalo ka a basadi, mme ho hlokwa hore a eketswe hore a lekane le a basadi hore le bona ba kgone ho utlwisisa.

Metjha ya hore o kgone ho bolla sepetlele e nolofaditswe haholo, o ikenela feela sepetlele se seng le se seng ho etsa ena mesebetsi.

Ke ka hoo o sa tlamehang ho reka meriana kae kapa kae ha e se ho nka meriana ngakeng kapa khemising e haufinyana hore o se ke wa iphumana o fumane mekokotelo.

Kannete, ke qaka e kgolo. Ke nahana e bakwa ke hoba mmuso wa rona ha o nkele batho ba mahaeng hloohong.

Koloi ya ditshebeletso tsa tshohanyetso e tlameha ho dula ho emela mohala o tla fihlang o potlakileng, e seng e ne tlale tlale ka ntle ho mabaka a .

Ke maswabi ho le tsebisa le ho le jwetsa hore moriana oo o fedile. Mme re tla etsa ka bojohle ba rona hore, nakong e tlang, le o fumane.

Nka etsetsa batsofe theko tse tlase dijong, motlakaseng le dintho tse ding.

Ke kopa monyetla wa ho bontsha bokgoni le makgobonthithi a ho lokisa motjhini oo wa sepetlele, mme ke yona tsela e nka thusang ka yona yona eo.

Ka ho hira manese kaofela a dutseng lapeng, a qualified ho etsa mosebetsi.

Bojwala bo senya kelello le matshwafo mme ha o ka bo tlohela, o tla phela nako e telele empa ha o ntso tswela pele ho bo nwa o kgutsufatsa ditshiu tsa hao.

Ee, ho bohlokwa haholo hore ba nwe meriana ya HIV, hobane tshwahetso ya teng e tsamaya haholo ka thobalano. Mme ha o sa nwe dipilisi tsa teng tshwahetso ya hao e ba hodimo mme o ba kotsing ya ho tshwaetsa batho ba bangata.

Mokgwa wa pele wa dithibela pelehi ke ho condomise-a. Condom e thibela mahloko a thobalano le boimana bo sa batleheng. Ya bobedi ke di-morning after pill, tsona o di nwa ha o so entse thobalano o bona hore o entse phoso. Mme e kgolo-kgolo ho fetisa ke ho abstain-a ka ho felletseng thobalanong.

Ha se batho kaofela ba nang le tjhelete ya ho ya dipetlele kapa tleleniking. Jwale koloi ya bophelo bo botle e tsamayang e thusa batho ba bangata hore e ba fihlise dithuso tsena moo ba dulang.

Ke campaign ya selemo kaofela, e tlamehileng ho bontsha banna hore ba kgathalle le ho tsotellwa bophelo ba bona. E seng e fele ka kgwedi eo ya Phupjane feela.

Ke hore feela haebe kannete e sa kgolehe ha se nnete mme o se ka matha kamora yona hle.